UMzantsi Afrika uneengxaki ezininzi xa sifika kweli nqanaba lotshintsha uboya begusha sibenze uboya bothunga iimpahla. Into endiyibonayo uba oomatshini abekho, baninzi futhi abonelanga, yaye nesakhono futhi sotshintsha uboya benziwe uboya bothunga iimpahla asikho. Ndiyacinga uba uMzantsi Afrika uyadinga inkxaso enintsi yemali ukwenzela uba kuphuhliswe eli shishini ukwenzela uba kubekho abantu abazoba nesakhono, yaye nomatshini bongezwe ukwenzela uba abe khona amathuba omsebenzi kweli shishini lokuguqula uboya begusha benziwe uboya bothunga iimpahla.

Kula maxesha esiphila kuwo ngoku ezenkcubeko zitshintshe kakhulu futhi yaye ubuchwepheshe neenkcubabuchopho zininzi ezinolwazi, ezinolwazi ngokwemfuyo. Ngokwam ubona iimbono zofundisa zinganceda kakhulu kuba imfundo le ingabaqeqesha abafama bangoku uba bakwazi ukhulisa imihlambi yabo, yaye futhi bakhulise imihlambi ekwaziyo uba sezingeni eliphezulu izokwazi uba ibe kukhuphiswelano kuwo wonke amazwe ehlabathi.

Ndifuna ufuya iihagu, ihoko yeehagu ndingayenza uba ibe yindawo ecocekileyo, ibe yindawo endiyaziyo uba banga zifo ezihagwini zam, yaye futhi ingabi yindawo esondele eluntwini. Ndiye futhi ibe yindawo endikwaziyo uba ndingakwazi uziphakela iihagu zitye futhi zifumane namanzi. Ndingayenza ibe njalo ihoko yeehagu zam uba ngabe mhlawumbi ndifuna ufuya iihagu.

Iihagu zizilwanyane ezikhulu ezinamandla yaye futhi zinobuhlakani. Iihagu zizilwanyane ezinganobungozi xa ngabe unganonophelanga xa usebenza ngazo. Kuyadingeka uba unonophele ngamaxesha onke xa usebenza ngeehagu. Yaye futhi nokutya xa uziphakela, awufunekanga uziphakele esandleni, funeka ukugalele edishini zazo ukwenzela uba zityele ezidishini zazo ungaziqhelisi uzipha ukutya okusuka ezandleni. Yaye futhi ayizozilwanyane zasendlini ezi, awufanelekanga udlale ngazo, ungazibambi ngesandla sakho.

Abantu abasezidolophini bayazifumana izityalo ezityiwayo kuba ke kukho iivenkile ezithengisayo. Kodwa ke xa ungajonga ezivenkileni, ezi zityalo zityiwayo zifika zingasekho sezingeni eliphezulu. So, ndingatsho uba xa ngabe bebe kufutshane kwiindawo ezityalayo, bebengafumana izityalo ezisezingeni eliphezulu okanye elingcono. Kodwa ke ziyafumaneka zona kuba ezenkcubeko zinintsi futhi iimoto, iinqwelo iinqwelomafutha zinintsi ezihambisa ukutya kuzo zonke iindawo ezisezidolophini.

Uba bendifuna uvelisa iwayini okanye umdiliya ndingafuneka uba ndibe nomhlaba omnintsi endingatyala kuwo umdiliya. Nalapho loo mdiliya ufuneka ndiwukhethe, ndifumane okwinqanaba eliphezulu ozawukwazi uba uphuhlise iwayini ezawukwazi uba xa seyithengiswa, ithengiswe ikhuphiselane namanye amazwe akwiqondo eliphezulu. Yinto yokuqala endingayenza leyo , emveni koko ndiqinisekise uba umhlaba wam uvundile yaye uwulungele uba ndingawutyala umdiliya omfaxangiweyo.

Into eyenza kube nzima uba uzimele uziphilise ngokuzityalela kukuba kweli xesha siphila kulo, kusebenza kakhulu imali. Izinto ezinintsi zidinga uthengwa, akutshintshiswa. Enye into futhi kukuba ezi zityalo uzityalela zona azikwazi uba sezingeni ozokwazi ulithengisela iivenkile ezinkulu njengooShoprite nooPick 'n Pay, yiyo enye ingxaki eyenza uba ungakwazi uziphilisa. Yaye futhi kubakho iimbalela okanye kubekho iimvula ezinkulu eziphinda futhi zitshise izityalo okanye zizihlomule phantsi izityalo zethu, zizincothule. So, yiyo ingxaki esidibana nayo xa sihleli ezilalini sizityalelo ngokwethu.

Xa ulimela uziphilisa kuba lula uba nengeniso kuba xa ulime umbona wamnintsi, uyakwazi uwuthengisa okanye uwutshintshise. Utshintshise mhlawumbi ufumane impahla enjengebhokhwe negusha okanye iinkukhu. Yaye loo nto iyakwazi ugxotha ikati eziko, wonke umntu uyakwazi ufumana ukutya alale etyile. Yaye uyakwazi uba xa utyalela uziphilisa, uyakwazi uqhubeka iminyaka xa ukwazi ukubeka imbewu yakho ukwenzela uba ikuncede xa uphinda utyala kunyaka ozayo.

Isipinatshi yimifino enezakhamzimba futhi enempilo, yaye ilula ukuyipheka, ayidingi iinto ezininzi xa uzayipheka. Ke ngoko ke ndingathi xa ndiyityalile yahluma kakuhle ndingayisebenzisa ngokukwam yaye enye ndingakwazi noyithengisela abamelwane okanye nditshintshise ngayo kubamelwane ukwenzela uba nabo batye. Ke ngoku ke isipinatshi siyimifino ebalulekileyo futhi ndingayivuyela xa inokhula kakuhle.

Ayiyonyani eveleleyo leyo kuba imfundo iyakwazi ukuncedisa uba izinto zakho zihambe lula. Mhlawumbi xa ungumfama kufuneka ukwazile uba uzawuthengisa uphinde ubale ingeniso yakho. Xa ungakwazi uyibala ingeniso andiqondi uba ungangumfama ophumeleleyo. Yaye ezinye imifino oyityalayo okanye impahla oyikhulisayo iyadinga uba uzazi uba izitofu kufuneka usinkinkishe kangakani, yaye futhi kufuneka ukwazi nobala amaxesha. Ke ngoko ke ndingathi isikolo siyancedisa ukuze ube ngumlimi ophumeleleyo.

Ndithanda ezikhenkceziweyo iimbotyi eziluhlaza ukogqitha ezinkonkxiweyo. Ezikhenkceziweyo ndibona ngathi zizona ezise-fresh, ziye zakhenkceziswa nje zaziswa eluntwini uba mazitye. Ezinkonkxiweyo ingathi zihlala ixesha elide, azibi fresh ngaloo ndlela.

Ewe, ndiyavumelana nale ngxelo kuba ukutya okulahlwayo akubi nezakhamzimba ezaneleyo yaye kungenzeka kungabi kube namagciwane. Yiyo le nto kufanele uthenge ukutya okufaneleyo ukuze wondle iihagu zakho zikwazi uba zibe sezingeni eliphezulu, zizokwazi uba xa uzithengisa okanye uthengisa inyama yazo ibe kuqophelo oluphezulu